Fa ke akanya ka dimela tse ke batlang go di leka ga ke kgone go akanya ka sepe.

Dipanana di atlega mo mmung o o nonneng le o o nonneng jaaka mo dipitsaneng kgotsa mo mosimaneng wa go jala o tletseng manyoro a a lekaneng.

Tlhopha mofuta yo o siameng o tshwanelang tlelaemete ya gago, netefatsa gore a na le mogote o tletseng le letsatsi, tsenya di bobodu tse di lekaneng pele o jala.

E ngwaga le ngwaga ka selemo ka go sega dikala tse dinnye go di sega sentle, go tswa foo go di nosetsa le go di tsenya moya. Dikala di letlelelwa go fofulelwa mo go tlhabolola mmala wa tsone o kgethegileng o mohibidu le tatso e e monate.

Rooibos e fokotsa kgatelelo ya madi, e tokafatsa botsogo jwa pelo, e thusa go thibela majwe a gape e fokotsa go tsofala.

Balemirui ba lebana le dikgwetlho tse di jaaka go fokotsega ga monono wa mmuo le tlhaelo ya metsi. Le fa go ntse jalo ba na le bokgoni jwa go fetoga ka go tsenya tirisong mekgwa e e jaaka go lema dijalo tse di emelang tlelaemete le go nna le seabe mo mekgweng ya temothuo e e botlhale.

Balemirui ba lebana le dikgwetlho tse di jaaka go fokotsega ga monono wa mmu le tlhaelo ya metsi gape di lebagane le tshenyego ya mmu disenyi le phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya mebaraka.

Phephafatsa didiriswa ka metsi a bothitho a sesepa pele ga tiriswa lnngwe le nngwe mo godimo ga moo ba tshwaya sengwe le sengwe, ba fetola mme ba dirisa dilo tsa bogologolo pele.

Ditamati le dipanana ke maungo a botlhokwa mo phephong e e nang le dikotla, a naya dikotla tse di farologaneng mosola mo boitekanelong ka kakaretso.

Ke digwete ka gonne di jewa ka sebopego sengwe le sengwe e ka tswa e le tala kgotsa e apeilwe.

Go oketsa go nna teng ga dijo tse di nang le dikotla go dira gore go nne le ditlhwatlhwa tlase le go fokotsa go tlhoka tekatekano mo phitlhelelong ya dijo go botlhokwa mo isagweng ya rona.

Ke go gola le go kgobokanya diterebe, kwa tshimologong thulaganyo ya go dira mo foun ing e bonala e le motlhofo, go bakang diterebe o di gatelela mo dijalong mme o emele lobaka lo lo telele.

O tla tlhoka peo, mmu o o ka jalang mo go ona le go nesetsa.

Rooibos-e e botlhokwa mo go tshegetseng mekgwa ya temothuo e e tswelelang le pabalelo, ka ge e na le seabe mo mefuteng ya ditshedi, e boloka metsi, e tokafatsa boitekanelo jwa mmu e maatlafatsa baagi, e fokotsa kgaso ya carbon-e le go letla thobo e e tswelelang.

Go botlhokwa gore motho a nne le di-carbohydrate-e tse di lekaneng diporoteini, mafura, dibithamini di-mineral-e le metsi letsatsi le letsatsi. Dikotla tse thataro tsa konokono tsa mmele wa gago o di tlhokang ke di-carbohydrate, diporoteini, mafura, dibithamini di minerale le metsi

Dijo tsa rooibos di tshwanetse go sirelediwa kgatlhanong le maemo a bosa a mariga, a bogale le bongola jo bo feteletseng. Go botlhale go jala dijalo tse dinnye mo teng kgotsa mo ka nako ya mariga a ntlha.

Mesola ya boitekanelo ya rooibos e akaretsa di-mineral-e tse di farologaneng tse di jaaka calcuium, magnesium, le iron mo godimo ga moo e bontshitse le di anti inflammatory.

E itsege ka melemo ya yona mo go tshegetseng boitekanelo jwa pelo go thusa tshilo ya dijo le go thusa ka go laola kgatelelo ya maikutlo.

Ka go oketsa boleng jwa dikumo tsa temothuo ka go dirisa mekgwa e tlhabologang, balemirui mo Aforika Borwa ngwana le tšhono ya go farologanya ya bona ya lotseno go fitlhelela mebaraka e mentšha ya badirisi le go tshegetsa tlhabololo ya temothuo le ikonomi ya setšhaba.

Ditapole di na le dikotla ebile di thusa boitekanelo jwa matlho mme di ka thusa go fokotsa kotsi ya kankere ya popelo le ya matswele mo basading, dijo tsa tsone tsa tlhago le bontle jwa tsone di dira gore e nne dijo tse di monate mo dijong tsotlhe.

Thekenoloji e naya balemirui bokgoni jwa go oketsa thobo ya dijalo tsa bona go fokotsa matlakala le go fokotsa seabe sa bona mo tikologong.

Mafelo a tlelaemete a laolwa ke dipaterone tsa bosa tsa nako e telele tsa kgaolo tse di akaretseng temperature a pula le mabaka a a farologaneng a tikologo. Maemo a bosa a ama thata mefuta ya dijalo tse di ka jalwang.

Dijo tse di nang le merogo le maungo a mantsi di ka thusa go fokotsa kgatelelo ya madi go fokotsa kgonagalo ya bolwetse jwa pelo le stroke, go fokotsa kotsi ya kankere, go fokotsa kgonagalo ya mathata a matlho le tshilo ya dijo le go tlhotlheletsa sukiri mo mading.

Dikumo le ditirelo tse di tlhagisitsweng go ralala ketane ya boleng jwa temothuo di tshegetsa tshireletsego ya dijo ya naga ya rona mme di emela karolo e kgolo ya diromelwantle tsa Aforika Borwa.

Tiro ya tsone ke go sireletsa disele tsa gago kgatlhanong le tshenyego mme gape di na le di minerale.

Ke dijo tse di farologaneng tse di tlhokegang mo dijong tse di nang le dikotla, di thusa ka go tshireletsa gape go thusa go nonotsha masole a mmele.

Ka ntlha ya melemo ya yona, e sireletsa disele kgatlhanong le tshenyo mme gape e tshegetsa boitekanelo jwa pelo, tshilo ya dijo, go na le letlalo le le nonofileng.